Esikhathini samanje, amathuluzi setshenziswayo ekunqobeni izithiyo zolimi. Kusetshenziswa ama-translators, or i-Google Translator, noma ama-translator ekusuke kungabantu abawazi ukusiza abanye abantu bezwe ukuthi omunye umuntu ulimi lakhe lisuke lithini, noma lisuke efuna ukuthini kwesinye isikhathi. Kodwa esikhathini samanje, its called ama-translators.

Ngingambuza izinto eyimayelana nokuthi, yini eyamenza ukuthi eze ekhule abeyindoda, ekhule ekwazi ukuthi egcine eseyithathela iyinqumo zakhe. Nanokuthi futhi yini engingayenza. engingambuza ukuthi, yini lena ekhombisayo ukuthi usuyindoda, yini okufanele uyenze, yini futhi into ekhombisayo ukuthi usukhulile, usuyindoda.

Ngingamsekela ekuthenini lonke usizo asuke azobe alidinga, noma konke ugquzu ayobe elidinga ukuze umcimbi wakhe ube impumelelo. Ngingamsiza ngakho, ngingamsiza, ngingamsekela ngakho, ukuze konke kugcine sekuhamba kahle, sigcine sekuyimpumelelo kulolu kulo mcimbi wakhe wobunsizwa.

Obaba badlala indima enkulu ekuthenini bona, bona bazinhloko emzini nasemshadweni yabo. Kodwa, into ekufanele beyenze ukuthi kumele bebambisane nomakoti, noma abantu besifazane laba okusuke beshade nabo, ukuze kuthathwe izinqumo eziphusile, neyinqumo ezokwazi ukuthi zishintshe ikusasa, labo. Nokuthi-ke ke, abantu besilisa kumele kube yibo abavikela imindeni yabo, naba-feed-e, noma abaletha imali emindenini yabo.

Abantu besifazane bayinto enhle emphakathini, ngoba ibona abakhulisa iyingane, abaziphatha kahle abakhulisa iyingane ukuze bebe labo bantu ababona namhlanje. So, umuntu wesifazane uyena obalulekile kakhulu. As much as owesilisa naye ebalulekile, kodwa owesifazane naye ubalulekile ngoba uye onakekela umndeni, uklina, oklinayo endlini, ophekelayo obaba, nabantu besilisa uma bebuya emsebenzini. So, ibona, bona ikhona into abayenzayo ebalulekile emphakathini nasekuthuthukiseni indlu, noma umuzi.

Ingoma kaMafikizolo le ethi, uzongithola ngigqoke kanje. Ayi, leyo ngoma leyo ijule kakhulu ngoba ikhombisa ukuthi noma ngabe kuthiwa kwenzakalani emshadweni, kodwa abantu abasuke beshadile bohlezi bendawonye, bohlezi besizana njalo, ngaso sonke isikhathi.

Kwezemculo zosiko, zikhona zona izinto ezihlukile kuna kwezinye zomculo zemculo zosiko. Ukuhlolisa kwami, ngokubona kwami ukuthi mayelana neyinsimbi eyisuke yisetshenziswayo ukuze kugcine ekwakheni, iculo noma i-beat yengoma le esuke izoculwa. Kusuke kuzinsimbi lezi eyihlukile, izinto eyifana njengo-marimba, isiginci kumaskandi, kuhlukile. Kodwa ekugcineni, kusuke kwiyingoma yosiko.

Ayi, ayikho into ebalulekile njengokuthi ukwazi ukusebenzisana nabanye abantu, ukuze ugcine kwenzeke isifiso, noma kwenzeke into enisuke niyihlelile. Nokuthi-ke ke ukudla kwesintu kumnandi. Esikhathini esiningi, uyabo ukuhlahla inkomo, awungeke uwazi ukuyihlahla wedwa, kodwa usuke udinga isizo lwabanye abantu. Kodwa ukuhlahla inkomo, into kusuke , kusuke kuwukudla kwesintu, into ezi eyifana njengamadombolo, obungakwenza kodwa usuke udinga usizo lwabanye abantu. Nokuthi-ke iyakusiza futhi ukuthi ekusebenziseni, ekusebenziseni kwakhona nabanye abantu kuyakusiza njengomuntu ukwazi ukuthi ugcine usukhuluma uyimela, ufise ukusho noma ukusho indlela into osuke ufisa ukuthi yenziwe ngayo.

Ayi, ukubaluleka kwemvunulo yakwaZulu. Mina, ngibona ukuthi kukhombisa ukuthi dala kwakugqokwa kanjani esikhathini soShaka Zulu, esikhathini esidala. Kukhombisa ukuthi impilo yayiphilwa, basuke befisa ukukhombisa ukuthi impilo yayiphilwa kanjani. Yingakho, yingakho kumanje usiko lwakhona lwemvunulo lusagciniwe futhi lusakhona, kukhombisa ukuthi kudala impilo yayikanjani, abantu babegqoka kanjani, zonke lezo zinto lezo, konke nemidanso, neyiphuzo, nokudla konke.